Senomaphodi se ritelwang heso ke yona kgemere eo batho ba baholo ba e ratang haholo. E ritelwa ka tsela ya hore ho sebediswa metsi a belang, ho tsheluwe tsona di-ginger mme ho emele hore e bele, ha se e betse e tsheluwe tswekere, e tshwelwe ka hara bucket. Ha e qeta ho tsheduwa, emelwe hore e bele ha se e betse haholo, ke moo re nkang sefe re safang teng, mme ha se sefilwe e se e loketswe hore e ka newa.

Nna ke iphumane ke tumelong eo ke leng ho yona ka lebaka la moo ke dulang teng, ho holeng ha ka. Le hore ke hotse ke le motho ya jwang, hape le hore batswadi ba ka ba nghodisitse ka tsela e feng.

Eya ke nnete, hore mosadi ha se a ntsheditswe lobola mokgotsi e se e le mosadi wa molao wa motho eno a mo ntsheditseng lobola.

Eya, ke mosebetsi, ke mo lebohisa ka ho thola mosebetsi. Mokete o tla ba ka Moqebelo, o tla qala ka ten ya hoseng ka, leshome hoseng. Diaparo tse tla beng di aperwe ke kgubedu le tshweu hobane ke diaparo le mmala e Palesa ae ratang, nka thaba haholo ha le ka ba teng la tlo keteka le rona.

Ke hore a se ka latelwa ke lefifi, hobane motho ya immeng ke motho e leng hore o tlamehile a dula a itlhokometse haholo ka nako tsohle hobane, ho bonolo hore a ka mamarelwa ke moya o mong le o mong o mobe hobane e le motho ya tshwereng bophelo ba motho e mong o ka hara mpa ya hae.

Ke hore, mekgwa ya setso ya ho pheha dijo tse itseng ke hore, dijo tseo di sebedisetswe fela anyanyese le letswai. Ho se ke wa ba na le tsona di-spice kapa ntho tse ngata ngata tse tshelwang hona jwale matsatsing ana, ebe fela anyanyese le letswai ke mokgwa oo dijo tsa setso di phehwang ka teng.

Ho ya ka nna bo beng ba mephatho ha ba sa kgathalla setso, ke bona fela ba se ba lelekisa tjhelete fela. Ba susumetswa ke tjhelete tse tlametseng di tswe ha ngwana a ile mophatong, empa ha ba sa etsa dintho ka tsela ya setso, mme ha ba ss di etsa ka molao, ba se ba di etsa fela ka lebaka la tjhelete.

Ho hlaloswa ho re ha ba re ngwana wa moshemane e se e le monna kapa ha ba re ngwana wa ngwanana e se e le mosadi, ha se ho na le diphetoho mmeleng wa hae.

Nkgono o ne a phela a re qoqelwa ditshomo, ke le ngwana Mosotho nkgono o ne a re qoqelwa ditshomo tse ngata ka ntho tse neng di etsahala kgale. Hore ne ba phela jwang kgale ka tsela ya hore ba ne ba phela ba sena di-cell phone, mme ba phela ka ho ngola mangolo hore ba kgone ho bua le batho ba bang ba lelapa, kapa ba bang ba metswalle ba seng haufi le bona.

Ke hore bophelo ba lekeishene ke le bona, le tatile haholo. Ntho e ngwe le e ngwe ya teng e tsamaya e phakisitse haholo, mme la toropo le tla leng e bang ekare le thotse ha hona sephethephethe ho tshwana le lekeisheneng.